Kuhle kumbi okuhle ngakho ukuthi uma ngabe ubelekisa imali ukuthi uba nemali, uyabo? And nanokuthi uyakwazi ukuyifakela wena inzuzo yakho, uyabo? Akekho umuntu okulawulayo ngenzuzo osuke uyikalele umuntu ukuthi ayibuyise imali yakho nenzuzo ethize. Okubi ngakho-ke, ukuthi kuyenzeka ukuthi abantu bangayibuyisi imali, uthole ukuthi mhlampe akasakwazi ukuyibuyisa imali yakho, okanye uthatha isikhathi eside ukuthi ayiqede ukuyikhokhela imali kulesi sivumelwano sesikhathi ebenisibekile.

Inqubo okokuqala kumele wazise umqashi ukuthi awusasebenzi, owesibili ukuthi ugcwalisa ifomu layo i-UIF, okwesithathu lokhu ukuthola .

Okokuqala, uma ngabe ibhange linginikeza i-overdraft ngicabanga ukuthi ngingayitshala imali yami yona enkulu yonyaka ukuze ngenze imbuyiselo. Okwesibili, ngingayonga ngingase ngibeke ukulondoloza noma ukwakha isikhwama sezimo eziphuthumayo, lokho kungangisiza kakhulu ukuthi nginganciki kakhulu kwi-overdraft noma ngithembele kuyona kakhulu.

Kimina kungabonakala kuwumthwalo ongadingekile ngoba vele ngisesimeni vele sezimali esingesihle, lokhu ngempela ngangithwesa umthwalo onzima ukuthi ngiphinde futhi ngikhokhele nenkokhiso ngaphezulu, kungaba umthwalo ngempela onzima.

Kungasisiza kakhulu uma ngabe siba nomasincwabisane wethu esothembela kuwona uma ngabe sekufike isikhathi esinzima sokuthi omunye wethu noma uyadlula emhlabeni. Wonke umthwalo ney'ndleko kuzobe sekusele nathi ekubeni ngaleso sikhathi sifike isikhathi vele kunzima kwesezimali ngoba isikhathi vele esifika singalindele. Kanti kuncono uma ngabe siba nomasincwabisane sazi ukuthi noma ngabe kufika leso sikhathi siyazi vele ukuthi asinayo inkinga engako konke kumi ngomumo ukuthi uma ngabe kufika leso sikhathi zonke izinto .

Ithemba lami lokuqala ukuthi okuhle ngayo ukuthi sobabili singakwazi ukuthi siyisebenzise ngokuphelele nokuthi sihlukaniselane umsebenzi kungabi oyedwa obhekene nezezimali. Sizohlela izingxoxo ezivamile ukuze sikwazi ukubuyeka umisebenzi kwi-akhawunti imigomo yezimali, uyabo nokukhathazeka? Singaphinde futhi sivumelane ngendlela ezokwenza ukuthi izinqumo njengokuthi umuntu uma ngabe edinga imvumo yazo zombili iy'nhlangothi nokuthi izindleko zizohlukaniswa kanjani.

Ukubaluleka kokuqonda umshwalense womngcwabo kubalulekile ukubuyekeza ngokucophelela imigomo nemibandela yenqubomgomo, imikhawulo yekhava uvamise ukuveza nezikhathi zokulinda lapho izicelo zomshwalense zingakhokhwa. Amanani okuhlomula, inani lenzuzo ekhokhiwe engeke likwazi ukubhekana nezindleko eziphelele zomncwabo.

Ngingaqinisekisa ukuthi ukuvikeleka okwanele ezimeni ezingalapheki, inkinga zezempilo ezihlobene nobudala kanye nezimo eziphuthumayo ezingaba khona nje empilweni, nanokuthi ngizokwazi yini ukuyikhokhela i-medical aid yami uma ngabe sengithatha umhlalaphansi. Ngibheke ukuthi iyiphi enconywana ngokwezimali, mhlawumpe engakwazi ukuyikhokhela njalo ngokwenyanga ethe ukuba ncanyana, noma engizokwazi ukuthi ngiyikhokhele.

Ngingazizwa ngikhungathekile kakhulu ngoba yonke imali esuke ikhona isuke iney'dingo zayo, lokho kungadala ukuthi kube khona ukhungatheka okukhona.

Ngingahlala edeskini ngigqolozele amafomu omishwalense egcwele amagama aqinile okwaba lukhuni ukuthi ngiwaqonde, nokwesaba ukuthi kungenzeka ngenze amaphutha noma ngingaqondi kahle ulwazi olubucayi olungaba nomthelela ukuthi .